Mhlampe ukubuza ukuthi ulinda isikhathi esingakanani mhlambe uma ngabe umuntu obekade egula? Nokuthi mhlampe mekade kuyingozi mhlampe yokulima uyabo, car accident izinto ey'fana nalezo ukuthi ukuze bawukhave lowo mngcwabo, uma kuwukuthi first premium yakho osuyikhokhile ulinda isikhathi esingakanani? Nokuthi kuleso sikhathi uzobe usilindile uma kwenzeka kube khona okwenzakalayo bayakwazi yini ukukukhava? Mhlawumbe mawukuthi, i-natural cause of death noma i-accidental cause of dead.

Ngicabanga ukuthi akuphephile, akuphephile kakhulu ngoba kunganyusa nezinga izinga lobugebengu, izinga lobugebengu kakhulu ngenxa yokungatholakali amabhange ongafinyeleleki emabhange aphephile, la ongakwazi khona ukuthi ugcine khona imali yakho.

Ngiyacela kakhulu mfwethu sibambisane sisizane ekukhokheleni umshwalense njengoba wazi nawe ukuthi namatoho esiwabambile awacacile kahle, okungcono-ke ngingakhipha noma u-fifty phesenti nawe ukhiphe u-fifty phesenti sihlanganise ngoba ukusizana nje. Sikwazi ukuthi ngoba ungasiza kakhulu, ngiyacela mfwethu .

Eyi ngijabule kakhulu ngesicelo sami ebengisithumele lapha e-Labour isicelo sami se-UIF ngisithumelile saba impumelelo kakhulu ngakho-ke, loko kuyangijabulisa ngoba le mali le izongisiza kakhulu njengoba sengiwumuntu nje ongasasebenzi ndawo, izongisiza kakhulu. Nasekulungiseni ikhaya lapha egcekeni.

Ukumchazela ngimkhanyisele ngokubaluleka komshwalense ngoba phela izinto zenzeka ngalesi sikhathi kungalindele muntu, ngaleso sikhathi isimo sezimali singekho sihle, kanti uma wazi ukuthi nomshwalense wakho umthwalo uyehla emahlombe ngoba uwona ongenelelayo. Ukusizeke nangezinto zey'mali nangokudlala umthwalo wehle uwumsebenzi omkhulu kakhulu and futhi uyasiza kakhulu, ngakho umuntu kufanele abe nawo umshwalense.